Inkulu kakhulu indima abayidlalayo ngoba bayawagqugquzela amasiko, futhi bawenza siwathande. Lokho kushintsha indlela esibuka ngayo njengabathengi.

Okokuqala nje, mina ngizithandela ukuthola ulwazi. So, indlela engingalisebenzisa ngalo ukufuna ukulwazi, ulwazi, okuyinto engalidli kakhulu idatha.

Kubalulekile ukuthi kube khona i-inthanethi namakhompyutha, ngoba isikhathi esikuso manje sihlukile, asisafani nakuqala. Manje seninezinto ezifana no-AI, ezikwazi ukunika abafundi ulwazi. Ithekhinoloji isilithathile izwe, sonke kumele sihambisane nayo.

Lijwayele nje ukungi-e'kspayela kaningana nje, ngoba angisiye umuntu olibhubhadlayo idatha. Eyi, uzwa inhliziyo ishona phansi, ufise nokubona lo muntu ovale idatha lakho, noma lona oli-e'kspayarishile, uke umnenebule nje ngenduku.

Singazama ukubheka ukuthi azikho yini ezinye izindlela esingazisebenzisa, like abo-over, nezinye izindlela zokuxhumana.

Kumele bathole izinsiza, namathuluzi amqoka, akwaziyo ukuhlaziya umculo. Kanti nabanye nje abantu abangafaka imibono.

Iziphiwo zabantu azifani ngokuhlukahlukana kwabo. Khona abaphiwe ngokubhala, lokho sikubona ngama-remix abo. Kukhona abaphiwe izwi lokucula, uzwa nge-melody ezingomeni. Imvamisa kuya ngokuhluka ukuthi umuntu uphiwe ngakuphi.

Indlela engiyibonayo okunganciphisa ngayo ukonakala ezinkundleni zokuxhumana, ukuqinisa umthetho. Ukuqinisa umthetho ngisholo ukuthi, ube khona umthetho, bese kube ukuthi uyalandeleleka. Lona olawula izinkundla zokuxhumana, akwazi ukuwufaka, ukuwusebenzisa umthetho ngendlela engachebile, nelingene kuwowonke umuntu, ngaphandle kokukhetha ibala noma uhlobo lomuntu. Ukucinisa isandla, kwandise nemithetho.

Abakhangisi kungafanele kungafanele basebenzise indaba emnkantshubomvu ngaleso sikhathi, noma esezithebeni, noma asemlonyeni yabantu ngaleso sikhathi. Ukuze ukwazi ukuthi noma isikhangiso sidlala emsakazweni, sihehe umuntu ngoba sikhuluma, noma siyamanisa into abayikhangisayo nesigameko isike senzeka. Kumele abakhangisi babe nobuchule ekwenzeni isikhangisi sabo, ngokusebenzisa into ethrendayo ngaleso sikhathi.

Ngingasebenzisa ulwazi lwami, nesipiliyoni sami ukuqinisekisa ukubonisana okusheshayo, ngaloyo muntu ezobe eyisiguli sami ngaleso sikhathi.

Kuzodala isithombe esingekho emphakathini, noma esingalona iqiniso, bese kwenza abantu babe nenye indlela ababuka ngayo ezinye izinto. Bese kuba nomphumela ongahlakaniphile kusasa.

Kungaba khona imibandela engiyibekayo ezokwazi ukubona ukuthi le nkulumo akuseyiyo, noma isiphula imimoya yabanye abantu, noma isiphula imithetho. Nanokuthi abekhona , babekhona abantu, noma sekungaba amarobhothi azogada into ephuma esandleni, noma izinkulumo eziphuma esandleni.